Tsa bolipi ba boletse hore ho tla na pula e ngata mafelong a beke, e leng monyetla o motle ho borapolasi. Le ha hole jwalo, re bone hore nakong e fetileng ba bangata ba ile ba sokola ka lebaka la kgaello ya metsi. Ka hona ho bohlokwa hore borapolasi ba nke mehato e lekaneng ho boloka metsi nakong ena ya pula. Ntho ya pele eo ba ka e etsang ke ditsamaiso tsa ho bokella metsi a pula jwalo ka ditanka kapa dipitsa. Sena se ba thusa ho boloka metsi bakeng sa tshebediso nakong ya pula e seng teng. Ba ka boela ba sebetsa le mmuso kapa mekgatlo e meng, ho fumana thuso ya ho fumana tsa ho boloka metsi. Ho bohlokwa hape hore ba ithute ka mekgwa ya temo e bolokang e bolokang metsi.

E, ke na le thahasello mosebetsing ona, hobaneng ke bona monyetla wa ho fumana phihlello mosebetsing wa polasi le ho ithuta tsebo e ntjha. Le hoja mosebetsi oo e le wa ho bitswe wa ha o ho hlokahala, ke dumela hore ke ka kgona ho ikamahanya le maemo le ho sebetsa ka thata ha ke bitswa. Sena se ka boela sa nthusa haholo botumo bo botle le menyetla e meng nakong e tlang le ha ho le jwalo, ke boetse ke utlwisisa hore mofuta ona wa mosebetsi o hloka mamello le tokiso e potlakileng. Ka hoo, nka ikemisetsa ho amohela maemo ana, haeba ke fumane hore kemiso ya ka ya letsatsi le letsatsi e dumellana le ditlhoko tsa mosebetsi.

Eya, le na le dimmaraka tse ngata moo balemi ba ka rekisang meroho ya bona. Moo e amohelang batho ba ka bang mashome a tsheletseng, letsatsi le letsatsi hore ba tle ba tlo reka meroho kapa tsona ditholwana tseo tsa bona, letsatsi le letsatsi e amohelang.

Ha maemo a lehodimo a fetoha, bophelo ba diphoofolo le dijalo bo angwa haholo, meriana ya diphoofolo le dikokonyane e se e turile haholo. E leng se etsang hore le theko ya dijo e nyolohe. Ke ka hona ke batla mmuso o kenelle dipakeng ka tsela e latelang. Mmuso o ka fana ka dithuso tsa ditjhelete ho balemi hore ba kgone ho reka meriana le dithibela kokonyana. Hape o ka theha dipolokeho tse meriana le disebediswa tse ka thusang balemi ha ho hlaha mathata. Mmuso o lokela hape ho tshehetsa dipatlisiso tsa ho hlahisa diphoofolo le dijalo tse mamellang maemo a thata. Ka tsela ena, re ka fokotsa ditjeo tsa dijo, ra sireletsa tsa bophelo ba setjhaba.

Ho ya ka pono ya ka, tshebediso ya dikokwanahloko tse fetotsweng ke tsa lefutso merohong e na le melemo le dikotsi. Ka lehlakoreng le leng, e thusa ho eketsa sehlahiswa ho thibela mafu le ho ntlafatsa boleng ba dijo, e leng se ka thusang ho lwantsha tlala. Ka lehlakoreng le leng, ho na le tshabo ya hore tshebediso ena e ka ba le diphello tse ntle bophelong ba motho kapa tikolohong tse sa kang tsa batlisiswa ka botlalo. Ka hona ke nahana hore tshebediso ya yona e lokile. Haeba e laolwa ka hloko. Diphuputso di etswa ka botebo mme tlhokomelo ya tikoloho le bophelo ba batho e be pele. Mmuso o lokela ho netefatsa hore dijo tsena di bolokehile pele di fihla ho bareki.

Pepile kgobokanya ditholwana ka hloko. O sebedise matsoho a hlwekileng, o qobe ho di lematsa. Ha qeta o di boloke sebakeng se batang kapa ka sehatsetsing. Hobaneng sena se thusa ho fokotsa kgolo ya dikokwanahloko tse senyang. O ka di phuthela ka diphuthelo tse kang pampiri ya kitjhineng kapa diphuthelo tsa polastiki tse senang moya. Ho feta moo, o ka sebedisa di-preservative tse sa kotsi sa kotsi kapo wa di omisa kapa wa di etsa di-jam ho di boloka nako e telele. Qetellong, ho ela hloko hore ditholwana di se ke tsa kopana le tse tse ding, di qadile ho senyeha hobaneng sena se ka fetisetsa bosolla ho tse ding.